Kufuneka ifumane i-proof of residence ne-ID yayo ihambe iyovula.

Kuba awubi nanzalo enintsi.

Kubana awuweyisiti ixesha lakho lokuba uqabele kwi-ATM ezinde xa emfutshane kwaye imali yakho uyisebenzisa ngezandla zakho.

Yenza into entle kakhulu kuba awunovuka ekuseni uyowurhola uyomela ilayini ende.

Lizawundinceda ekuhambeni kwexesha.

Kukudlala izitikha zakwaShoprite kwenzela ndizawuba nemali yokuthenga ukutya xa kuphela inyanga.

Kubana ufumana izinto ezininzi kakhulu, iipilisi kunye nezinto ezibalulekile ekufuneka uzenze for i-medical status sakho.

Iluncedo kubana abantu baseMzantsi bayakwazi ubana iimpilo zabo zibe lula.

Kwenzela ukwazi ukubana ungcwabe abantwana nabo bakwazi ubana bakwazi ukungcwaba wena xa kuthiwa khona unabela uqaqaqa.

Kubana angalisebenzisi kakhulu because lizawuafekhtha ne-credit score xa engabhatali kakuhle.

I-airtime uyithenga ngebhanka efowunini yakho ukwazi uxhumana nabantu ofuna uxhumana nabo.

Kubana uzawubhatala kakuhle so i-credit score yakho ibe ntle nayo.

Uzawubhatala kakuhle ne-credit score yakho ibe ntle nayo.

Abhatale ngendlela kwaye ngexesha.

Ngeendlela zale mihla kuba ilula kwaye abantu funeka bakwazi uyifunda.

Abhatale kakuhle kwaye ibhalanse nemali ayifumanayo.

Ikhuselekile kuba ayisenzi iilayini ezinde kwibhanka.

Ayisiso isigqibo esihle ukuba imali kamatshonisa ayikhontroleki, iyazala into eninzi kwaye i-interest inintsi.

Ibhanka yam ayina-charges ezinintsi, imali yam i-safe kwaye ineminyaka .

Kukuba akhusele angene ngayo nephini a-withdraw-a ngayo.

Kufuneka yenziwe ubana akabi affected kwi-credit score sakhe.

Isebenzi ngokuba umntu athathelwe for i-ice, amakhaza, for ibhokisi, for ukutya, for intente and for umsebenzi.

Abanalo kwi-AI, kwii-apps nakwi-makeup and art.

Abantu abaninzi apha emhlabeni bayaswela kakhulu so xa beboleka imali iba yinto eyenza iimpilo zabo zibe lula ngelo xesha. So abaphileli abafani nabanye abantu abaphilela ukwenza imali, baphilela uboleka imali. Impilo injalo eyabo.

Abantu abaneemoto ngokungesikho mthethweni kwaye abathandi ukubhatalela iimoto kuba iimoto zabo azikho kwimekweni yokuba zibe semgaqweni.

Singakwazi ukuvalela imali ebhankini kwenzela izoba nenzala enintsi, especially iibhanka ezifana nooAfrican bank nooCapitec, iibhenki ezincinci.

Isipaji sakho usivula xa ungena e-shop ekoneni noma yeyiphi kona ye-shop, hayi noma kuphi because xa seyingekho koneni ayiseyomfihlelo.

Andiyazi because andikaze ndaya koomatshonisa.

Xa eqala indlela yokukonga imali uyakwazi ubana akwazi uba azimele angathengi mali mntwini.

Kubana litshaja ama-charges amanintsi.

Ndingabuza ezihlobeni zakhe okanye abo athanda uhamba nabo ndibuzise ngemeko yakhe kwaye if kukhona endikurhalelayo ndidibane namapolisa.

Abanye abanintsi abayiqondi ukuba yintoni kuba ufumana umntu enze i-funeral covers ezinintsi etshonisa amabhokisi kwaye umzimba ube uyi-one. So if bebeyazi kakuhle ngebathatha i-life cover okungenani okanye i-life insurance ke ngoba nicacisile.

Ndingambuza ubana uboleka imali uza kuyenzani. Njengokuba eboleka imali uyakwazi uba imali iyasetyenzelwa na okanye ucinga uba imali ikhiwa emthini . Kodwa ke ndingambuza ubana uyakwazi yena ukwenza imali ede eboleke imali.